Eya ndzi vona swi ri kahle leswaku vavanuna, ku va vona lava tlakukaka va fambisa ti-campaign ta mhaka ya swa rihanyo leti khumbaka rimbewu ra .

Hawa mirhi ya xintu a yi swi koti ku horisa mavabyi ya manguva lawa. Ndzi nga nyika xikombiso hi vuvabyi bya xitsongwatsongwana xa HIV na AIDS. Ku hava murhi wa xintu wu horisaka xitsongwatsongwana lexi. Yona mimirhi ya xintu ya swi kota ku .

Eka munhu loyi a xanisaka vadyuhari kumbe munhu loyi a tshamaka na vadyuhari, kumbe munhu loyi a hlayisaka mudyuhari. A ndzi ta ku eka yena va nga xanisa vadyuhari, hikuva i mutswari. U fanele va va kombeta rirhandzu eka vadyuhari no tlhela a va .

Lexi ndzi faneleke ku xi endla hi ku hatlisa endzhaku ka mhangu ya le magondzweni. I ku fonela vaxilamulelamhangu, va hatlisa va ta ndzi pfuna kumbe ku ndzi .

Nkoka wo endla nkhuvo wo basisa endzhaku ka rifu hi lowu. Hi ku ya hi xintu xa vantima, loko ku humelele rifu ku fanele ku basisiwa leswaku ku nga vi na xinyama, ku nga vi na na swin'wana na swin'wana swo biha swi nga ta endleka. Na munhu loyi a kota .

Ndlela leyi nga yi hlawulaka eka xikarhi ka tindlela ta xintu na ta xilungu hi ku mayelana no kunguhata ndyangu ndzi nga tsakela ku hlawula tindlela ta xilungu ku kunguhata ndyangu. Hi mhaka ku ri tindlela ta xilungu hi tona ta leti nga hlayiseka tlula ta xintu. Naswona ta xilungu va na.

Loko va ku munhu u na nsusumeto wa le henhla wa ngati va leswaku, ngati leyi fambaka eminsiheni ya wena yi va yi ri henhla ngopfu leswi vangelaku .

Swivangelo swa leswaku ku tala titliniki i ku, laha tikweni ra hina hi tele ngopfu ene naswona titliniki leti nga akiwa i ti ntsongo ngopfu. Xin'wana xa vumbirhi hileswaku, a ku na vatirhi or a ku na vaongori vo vo ringanela etitliniki leti. Mhaka leyi yi nga lulamisiwa hi loko ku akiwa titliliniki to hlayanyana, ku tlhela ku thoriwa vaongori vo tala swi nga hunguta mhaka yo ku .

Vanhu va sweswi va pfumela xin'wana na xin'wana lexi va byeriwaka xona or leswi va twaka hi xona. Hi swona swi endlaka leswaku va tshemba eka mpfuno yo ta ni hi leyi. Hambi yi yi nga ri na yi nga tisi rihanyo ra kahle emirini ya vona, vona va tshemba xin'wana .

Xo sungula ndzi ta langa hi ku languta ku langutisisa ku ri a ku a ku na munhu loyi a nga vaviseka na. Loko ku ri na munhu loyi a nga vaviseka, na langutisa ku munhu wa kona wa ha hanya. Hi swona leswi ni nga ta swi endla loko na ha rindzele vatirhi .

Magoza lawa munhu a nga ma tekaka ku papalata ku tluleriwa hi vuvabyi bya COVID-19. Xo sungula i ku mbala mask, ku ti sirhelela exikandzeni. Xa vumbirhi i ku papalata ku ya eka ndhawu leyi nga tala vanhu. Xa vunharhu, i ku tshama i kha i hlamba mavoko.

Loko ndzo ti kuma ndzi ri eka vuxaka bya rirhandzu lebyi xanisaka, a ndzi ta huma kwalano ka.

Nkoka wo phamela vana va xikolo swakudya leswi nga na rihanyo. Swakudya leswi nga na rihanyo ku ku antswisa eka eka .

Magoza lama ya nga tekiwaka hi valawuri va rihanyo ku sivela nxavo wa mirhi ku tlakuka emavhengeleni, va nga teka magoza lawa. Va nga endlela leswaku mimirhi leyi xaviwaka emavhengeleni yi kumeka mahala or-i yi kumiwa mahala etitliliniki.

Mhaka yo xavisiwa mirhi yo ka yi nga ri nawini, maphorisa na vahlayisi va rihanyo va nga lwisana na yona hi ndlela leyi. Va nga famba va endla ti-campaign-i hi ku tivisa vaakatiko hi vubihi byo xavisa mirhi yo ka yi nga ri nawini, va tlhela va tirhisana na vaakatiko leswaku va lwisana na vugevenga leyi, hi kota ku heta mimirhi leyi yo ka yi nga .

Vavanuna vo tala hi chava ku vulavula hi ta rihanyo ra miehleketo kumbe vuvabyi byin'wana na byin'wana. Hikuva va ti byela leswaku n'wanuna a nga rili, n'wanuna i fanele ku tiya. Hi swona swi endla ku ri.

Ku va munhu a ti kuma a nghene hi nhloko eka swidzidziharisi swi vangiwa hi ku va munhu a swi tirhisa siku na siku. Leswi endlaku ku munhu loko se a nghene a .

Ndzi nga ku hava swilo leswi ndzi nga ta kota ku hlamusela hi xona xo fambisana kumbe leswi nga ta kota ku hlamusela leswi nga ta kota ku hatla va ndzi kuma. Loko ku ri hava nchumu ndzi boheka ku tshinela laha ku nga na leswi nga ta hlamuselaka hi xona ku va ndzi kuma, ndzi ta kota ku kuma vukorhokeri bya xihatla.

Ku cinca ndlela ya vutomi or ku lawula nsusumeto wa le henhla wa ngati, u fanele ku dya swakudya leswi nga na rihanyo ra kahle emirini wa yena. No tlhela u endla vutiolori hi masiku na masiku. Xin'wani xo hetelela, loko ku ri u ri munhu wo wo dzaha u fanele ku tshika ku dzaha leswaku u kota ku lawula nsusumeto wa .

Loko munhu a nga teki maphilisi ya ya yena hi mfanelo swi na switandzhaku swa leswaku, vuvabyi byebyo ndzi nga holi kumbe a nga kumi vutshunguri eka vuvabyi byo karhi. Kumbe loko a nga vuvabyi .

Tiambulense, swi ya na hi ndhawu laha yi nga kona ku hi le kule kumbe hi le kusuhi na. Loko u ri loko kusuhi a ti hlweli ku fika loko u ri kule ta hlwela ku fika. Lexi nga endliwaka ku antswisa nkarhi wa leswaku tiambulense ti kota ku hatla ti fika, i ku va vachayeri va timovha laha magondzweni, loko vona ambulense yi ri eku teni, va yi pfulela ndlela leswaku yi kota ku hatlisa yi fika laha yi yaka kona.

Ndzi ta titwa kahle loko n'wana wa mina wa nhwanyana a dyondzisiwa hi ku kunguhata ndyangu na ku ti sivela leswaku a nga kumi n'wana a ha ri .

I vutihlamuleri bya vatswari ku tiyisisa leswaku vana va dya swakudya swo aka miri. A hi vutihlamuleri bya xikolo.

Ndzi nga tsakela nhlayiso wa rihanyo wa phurayivhete. Hikuva rihanyo ra le private va swi kota ku tshungula munhu hi ku tiyimisela va tirha hi ku tiyimisela.

Loko munhu a nwa maphilisi swi fanele tekela swiletelo swa manwelo enhlokweni, hikuva loko a ka a nga swi tekeli enhlokweni swi nga vanga vutomi bya yena enghozini.

Ku tika ka muntshwa swi nga n'wi khumba kumbe swi nga n'wi kavanyisa eka swa tidyondzo ta yena hikuva u fanele ku tshama kaya a hlayisa ku n'wana wa yena. Hikuva a va nge pfumeli ku famba na n'wana axikolweni. U boheka ku tshama kaya a hlayisa n'wana wa yena swa tidyondzo swi yima.

Vanhu va tirhisa tindlela leto ka ti nga ri nawini ku mikisa ti-chemical-i, va ti endlela .

Ndzi nga tsakela ku hlawula swisivelambeleko swa manguva lawa ehenhleni ka swa ndhavuko. Hikuva swa manguva lawa hi swona leswi swi nga hlayiseka ku munhu a swi tirhisa hikuva swi kamberiwile no tiyisisiwa hi ndzawulo ya rihanyo, leswaku munhu a nga fanela .

Mfumo wu nga pfuna vaongori va nga le matikoxikaya, hi ku ngetela or ku thola vanhu or ku thola vaongori van'wana va tatisa nhlayo leswaku va ta kota ku pfunana. No tlhela va endla leswaku ku nga ka kayiveli mirhi. Loko miri yi tshama yi ri kona, hi swona swi endlaka leswaku va nga karhali ku tlula mpimo. Vaongori va le .

Ndzi nga yima na yena munhu yaloye or ku miyelela kumbe ku n'wi minxaka ya vanhu valavo, vo endla swo biha ehenhleni ka yena.

Mfumo wu fanele ku tumbuluxa, no tlhela wu no tlhela wu.

Ku munhu u na xitsongwatsongwana xa Corona, u ti kombisa hi leswi landzelaka. Xo sungula, hi ku hisa miri, ku pandza hi nhloko, ku vava ka minkolo, no hela matimba. Hi swona leswi kombisaka leswaku munhu u na xitsongwatsongwana xa Corona.

Ndzi tshama ndzi vona ntirho kumbe munhu loyi a kha a hlambisa loyi a hlangane na khombo ra xipandzamananga egondzweni. Khombo leri ku tile vaswilamulelamhangu va fika va n'wi basisa or va n'wi sulasula ngati hi swilo leswi va swi tirhisaka ku clean-a munhu naswona va n'wi sula kahle va nga jahangi.

E-e u nge khandziyi xo famba xa mani na mani hi nkarhi wa quarantine hikuva xo famba xa mani na mani xi endla leswaku mi manyana naswona i nga tshama na munhu loyi a nga na xitsongwatsongwana xa corona a tlhelo ka wena a xi hlayisekangi.

Timhaka to kala mali swi nga dlaya rihanyo ra munhu emiehleketweni hikuva a tshama a kha a hleketa.

Ku va vana va sweswi va nga yi rhandza miroho i ku va va kurisiwe hi ku dya swakudya swo nandzika leswi swi endlaku loko va dya muroho va twa yi bava no ka yi nga nandziki. Hi swona leswi vangaku ku vana va sweswi va nga yi rhandza or ku yi lava muroho.

Ku endliwa ka ti-program to tlakusa mhaka ya madyelo lamanene ya swikolo swa swakudya swo aka miri exikolweni. Yi nga tisa ku cinca kukulu eka vana va xikolo hikuva va ta dya swakudya leswi nga na ti-vitamin na ti-protein leswi endlaku leswaku vana lava va kota ku antswisa or ku dyondza va tiyile eka swa tibuku ta vona no tlhela va kota ku twisisa.

Swibedhlele swi nga endla leswaku swi thola vanhu vo kota ku vulavula tindzimi to hambanahambana or tindzimi ta laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga hinkwato. Leswi swi ta endla ku va ku na ku olova loko swi ta eka mali yo pfuna vanhu va tindzimi tin'wana to hambana.

Tindlela leti nga kona ta vukorhokeri bya ku wisa loko vahlayisi va ndyangu va lava ku wisa i ku teka mali leyi va nga yi veka ya pension va tshama kaya kumbe no thola vanhu va ti-home base ku va tlhogomela no va hlayisa.

Vanhu lava nga nweki maphilisi hi ndlela ya kahle ndzi nga va tsundzuxa leswaku loko va nga nwi maphilisi hi ndlela ya kahle swi nga veka vutomi bya vona enghozini.

Lexi xi nga endliwaka ku antswisa vutomi bya vatsoniwa etindhawini ta le makaya i ku va vatsoniwa lava va amukeriwa va tlhela va rhandziwa. Leswi swi endla leswaku na vona va twa va ri amukelekini va tlhela va kuma rirhandzu leri faneleke. Hi swona leswi swi nga ndlaku ku vutomi bya vona byi kota ku antswa.

Xitori lexi ndzi nga tshami xi twa xi endlekela un'wana xo yiveriwa mali va lava ku xavisa switirhisiwa bya maphilisi bya xitsongwatsongwani or byo sivela xitsongwatsongwana maphilisi ya xitsongwatsongwana hi munhu wo karhi loyi a n'wi rhomba mali.

Switandzhaku swo tirhisa DEPO ku hlela ndyangu i ku loko u tirhisa DEPO swi nga ndleka yi nga ku khomi kahle emirini wa wena no tlhela yi ku onha xivelekelo u nga ha koti ku veleka.

Ku va munhu a tsandzeka ku amukela endzhaku ko kuma ku u khomiwile hi HIV swa n'wi khumba swinene loko swi ta eka rihanyo ra yena ra miehleketo u tshama a kha a ehleketa ngopfu leswi vangelaku a va na stress.

Swi na nkoka ngopfu ku va munhu a hamba a kambela xitsongwatsongwana xa HIV leswaku a kota ku tiva ku rihanyo ra yena ri le kwihi ri hlayisekini kumbe njhani.

Ku va munhu a nga teki swiletelo ku nwa maphilisi kahle u ti chela eka khombo ro a nga lahlekeriwa hi vutomi bya yena kumbe vutomi yena byi va byi ri enghozini hikuva a nga ha nwi maphilisi hi ndlela or hi swiletelo leswi va nga n'wi nyika swona hi madokodela exibedhlele.

Ku va vaongori va va kha va tiphina hi mabulo va tshika vanhu lava va vabyaka va nga pfuniwi leswi swi vangela hi vurhangeri byebyo bya xibedhlele byebyo ku a va telangi ku tirha a va serious hi ntirho a va na mhaka na vavabyi xa vona i ku langutela muholo na swin'wana na swin'wana.

Tanihi n'wana wun'wana wa kokwani Mashele ni lava leswaku kokwani Mashele va ya va ya hlayisiwa va ya hlayiseliwa etindhawini ta vakhegula ni vakhalabya hikuva leswi hi nga teka no tekiwa hi hi yaku na le mitirhweni a ku na nkarhi or a ku na munhu loyi a nga ta kota ku tshama na kokwana Mashele a va tlhogomela siku hinkwaro. Leswi nga kahle i ku va yisa evuhlayiselweni laha va nga ta kuma vuhlayiseki bya kahle.

Vukorhokeri lebyi simekiweke ekaya byi hakeriwa hi mali ya mfumo.

Murhi wa xintu lowu ni wu tivaka i murhi wa mhangani or mhangani lowu murhi wu tirha ku horisa vuvabyi byo tala xikombiso loko n'wanuna a welini wa swi kota ku n'wi horisa eka vuvabyi byebyo byo karhi na le ka man'wana mavabyi.

Ku va leswaku COVID-19 va ku i Global Pandemic leswi swi hlamusela leswaku i vuvabyi lebyi byi nga bya misava hinkwayo, tiko rin'wana na rin'wana COVID-19 yi kona hi swona swi endlaka leswaku yi vitaniwa Global Pandemic hikuva i vuvabyi bya misava hinkwayo.

Ti-challenges leti vatsoniwa vo huma matikoxikaya va hlanganaka na tona i ku va vanhu va va judge kumbe ku va sola no tlhela va va hleka. Vanhu va le matikoxikaya a hinkwavo va amukelaka vatsoniwa leswi swi nga papalatiwa hikuva vanhu va dyondzisiwa ku amukela vatsoniwa no tlhela va va rhandza.

Swi na nkoka hikuva loko u nga vi switandzhaku swa mirhi eka madokodela hi ku hatlisa swi nga ha veka vutomi bya wena enghozini u kuma ku switandzhaku sweswo a swa ha siveleleki, se swi kahle ku hatlisa u ya vika leswaku madokodela ma kota ku hatla ma swi sivela ka ha ri na nkarhi.

Ku ponisa vutomi bya makwerhu wa mina loko ambulense yi hlwela ku fika, ndzi nga lava xo famba xo karhi xin'wana lexi nga ta hatlisa ku n'wi fikisa exibedhlele ku nga ha va movha ya makhelwani, ku nga ha va movha ya kwala kaya lexi xin'wana na xin'wana xi nga ta kota ku hatlisa xi n'wi fikisa exibedhlele ku ponisa vutomi bya yena.

Vuvabyi bya Dementia byi khumba vulawuri bya miri hi ndlela yo u tshama u kha u rivala swilo miehleketo ya wena a ya ha tirhi kahle.

Titliliniki ta rihanyo leti fambafambaka ti nga antswisa rihanyo ra le makaya hi ku va va tshama va kha va endzela tindhawu teto, va nga swi endli kan'we elembeni hi swona swi nga ta antswisa rihanyo or nhlayiso wa rihanyo wa le makaya.

Ku pfumaleka ka switoko swa rihanyo swi khumba vavabyi hi ndlela leyi, hikuva vavabyi va famba va nga kumanga vutshunguri. Vavabyi va famba va ri hava mimirhi leswi vanga vutomi bya vona or swi vekela vutomi bya vona enghozini hikuva ku pfumaleka switoko swa mirhi.

Ina i mhaka ya kahle leswaku mfumo wa Afrika-Dzonga wu nyika vanhu lava pfumalaka mali ya mudende leswaku va kota ku tihanyisa no tihlayisa.

Vanhu va fanele ku tirhisa mirhi ya ku hunguta ku vilela hi ndlela leyi hlayisekeke, hi ndlela leyi dokodela kumbe muongori a nga va byela leswaku va yi tirhisisa haswona hi mpimo lowu wo karhi va nga byeriwa wona, mirhi wolowo va wu tirhisa.

Ku pfumaleka ka switoko swa mirhi swi nga siveriwa hi ku va ku nga yimeriwi leswaku switoko sweswo swa mirhi swi rhanga swi hela hi kona ku nga ta odiwa, hikuva swa hlwela ku fika se swi lava ku tshama ku odiwe switoko swa mirhi swo tala leswaku swi nga pfumeleki pfumaleki.

Ina ndzi vona swi fanerile leswaku vatsoniwa na vona va hanya vutomi bya xiyimo xa le henhla, u kuma switirhisiwa swo fana na ti-wheelchair leswaku na vona va ta kota ku huma va ya vona tindhawu va kota ku tiyisa no antswisa vutomi bya vona, hi yona wheelchair leyi. No tlhela va kota ku famba va ya eka ndhawu ya mani na mani hikuva ku va ku ri na switepisi hi ku na vona i vanhu va fanela leswaku va huma va vona tindhawu.

I xitatimende lexi vuriwaka xitatimende lexi nga laha henhla a ni yimi na xona hikuva a hi vanhu va nghohe yo basa lava va tshamaka va kha va vilela na vanhu Vantima na vona va vilela so murhi na na vanhu Vantima murhi wo vilela na wona va wa va lava va fanela ku va va wu tirhisa.

Ndhavuko wu khumba rihanyo ra miehleketo na ku pfuniwa i ku va va tirhisa mimirhi ya ndhavuko ku pfuna rihanyo ra miehleketo no tshungula vanhu.

Ku durha ka mirhi loku tlakukeke ku nga ha khumba rihanyo ra vanhu vo tala hikuva va pfumala mali yo xava mimirhi leyi ende va hanya hi yona.

Ku lemukisa hi rihanyo ra miehleketo swi na nkoka swinene hikuva munhu yaloye or munhu loyi a nga hanyaka na rihanyo ra swa miehleketo a nga va nghozi eka vutomi bya yena na le ka vutomi bya vanhu lava va nga kusuhi na yena.

Ku va mupresidente wa Afrika-Dzonga a lemukisa vaaki va Afrika-Dzonga ku va va ambala swifunengeta xikandza hi nkarhi wa ku COVID-19 a endlela leswaku va tisirhelela eka vuvabyi lebyi or ku tluleriwa hi vuvabyi lebyi bya COVID-19.

Mintsengo leyi ya mimirhi leyi xavisiwaka hina vaakatiko vo pfumala swa hina ha hlupheka, vutomi bya hina byi le nghozini hikuva hi pfumala mali yo xava mirhi lowu durhaka.

Loko a ndzi ri murhangeri wa xikolo xo karhi a ndzi ta susumeta leswaku ku va na tliliniki na vadokodela lava tirhanaka na swa miehleketo ku languta vadyondzi no tlhogomela rihanyo ra vadyondzi va mina.